Izindleko zokusebenzisa ama-shuttles njengezithuthi zomphakathi kubantu abadala, zingahluka kuye ngezinto ezimbalwa ezihlanganisa okokuqala okokuqala indawo, izindawo zasemadolobheni noma zasemakhaya. Okwesibili, imodeli yesevisi, impendulo yesidingo noma umzila ongashintshi, okwesithathu imvamisa nokuhlanganisa, inani lemizila, izitobhi nohambo, okwesine uhlobo lwemoto, okwesihlanu abasebenzi, okwesithupha imithombo yoxhoso.

Okuvama kwamabhasi ngesikhathi sokuhamba kakhulu noma amahora angekho esicongweni cishe awanele, njengoba kuvame ukuholela ekumithinini nase ekulindeni isikhathi esinde. Ukuthuthukisa isimo kudinga ukwandisa inani lamabhasi, ikakhulukazi ngesikhathi samahora aphakeme kanye nokulungisa amashejuli ukuze ahambisane kangcono nesidingo.

Ukuze ngithole futhi ngifinyelele izinkonzo zokuhamba zesonto, ngezikhathi zokwelashwa, ngingaqala ngokuthintana namasonto endawo ngibuze mayelana nezinhlelo zabo zokufinyelela emphakathini, noma izinhlelo zokuthutha. Ngingaphinda ngibheke izinhlelo zezokuthutha, zezokwelapha ezingezona ezezimo eziphuthumayo noma izinsiza zokuzithandela zomphakathi.

Ezokuthutha zingaba isithiyo esibalulekile kubantu abadala abafisa ukuya ezinkonzweni nasemicimbini yesonto, abadala abaningi abasashayeli noma abakwazi ukufinyelela okulinganiselwe ezintweni zokuhamba ezithembekile. Amasonto angakwazi ukubhekana nalesi sidingo ngokuhlela izinhlelo zokushayela, amavolontiya noma amambisane nezinsizakalo zezokuthutha zendawo.